Tamkhulu, ugqirha uthi uneempawu ezibonisa umhlaza. Ngoku ucebisa ukuba aqhubeke enze uvavanyo ngakumbi kwaye loo nto izoncedisana nawe ukwazi ukuphila.

Ndicinga ukuba abantu bangangazithathi iipilisi zabo ekliniki, bangayi ngexesha ababiziwe ngayo eklinikhi kuba besoyika ukujajwa beneentloni kwaye bengafuni ukudibana nabantu.

Ndicinga ukuba imiphumela ingaba yi-infection, ukuphuma kwegazi elingapheli kwaye ungangakwazi ukuba uphinde ube nayo umntwana ebomini bakho.

Ndicinga ukuba into enokuphuculwa kukuba banike abantu amayeza amanintsi neepilisi ezinintsi njengoba baye baya bayobona kuloo ndawo. Ndingathi kungenxa yoba bakude neekliniki, ngoko ke into ebekumele bayiqinisekise kukuba babanika amayeza amaninzi azokwazi ubagcina.

Ewe, wohlukile kwaye into eyenza ukuba yohluke kukuba izibhedlele zabucala abantu bayazibhatalela kwaye ke njengoba bebhatala kumele and kwaye kunyanzelekile ukuba bafumane uhoyo abaludingayo kwaye olwaneleyo njengoba bebhatala.

Ayincomeki le ndlela ngoba kaloku awukwazi udibanisa iipilisi neziyobisi, zingangakwazi usebenza iipilisi xa uzidibanisa neziyobisi okanye ungaphambana.

Ndicinga ukuba banganikwa iinkonzo zeengxaki, intlanganiso zoxwebhu noncedo ngokwenzakala kwengqondo.

Iikliniki nezibhedlela zikarhulumente zingathatha kula malungiselelo ndiza kuwabala. Ukufundisa uluntu ngokubaluleka kokuhlonipha imvume kunye nokubaluleka kokuthatha uxanduva kwabo babe negunya. Iinkqubo zempilo yengqondo, ukubonelela ngeenkonzo zempilo yengqondo kumaxhoba okuxhatshazwa ngokocantsi. Ukuxhasa amaxhoba, ukubonelela ngenkxaso nokukhathalela olukhethekileyo kumaxhoba okuxhatshazwa ngokocantsi. Imfundo ngeendlela zokuziphatha, ukufundisa abantu ngokubaluleka kokuhlonipha imida nokuziphatha ngokuziphatha kakuhle.

Ndingathi iingxaki abaye badibane nazo kukudifoltha, ukuyeka ukusela okanye ukulandela imiqathango oyibekelweyo uye ugule kakhulu kwaye oko kungenza ukuba ubhubhe.

Iinkolelo zesiNtu zinephembelelo elikhulu kakhulu kwindlela abantu abalujonga ngalo ucwangcisontsapho. Ezinye iinkolelo zesiNtu zingabona ucwangcisontsapho njengento engafanelekanga okanye engavumelekanga. Nto leyo enokuthi yenze abantu bangafuni ukusebenzisa iindlela zocwangcisontsapho, ibakhokele ekubeni babe neentsapho ezinkulu, ichaphazele ukwenziwa kwezinqumo ngokuzala. Kubalulekile ukuqonda nokuhlonipha iinkolelo zesiNtu kodwa kufuneka kwakhona kubekho imfundo ngokolwazi kunye nokufikelela kwiinkonzo zocwangcisontsapho ukuze abantu bakwazi ukwenza izigqibo ezinolwazi malunga nempilo yabo kunye neentsapho zabo.

Andivumelani nenkolelo yokuba ukuthintela ukukhulelwa emtshatweni yimbonelelo yomfazi kuphela kuba zozibini, zombini iqabane kufuneka lithathe uxanduva lokuthintela ukukhulelwa. Inkolelo yokuba ngumfazi kuphela ofanele ukuthintela ukukhulelwa ayilunganga kwaye iyasilela ukubonakalisa ukulingana kwesibini. Kukho iindlela ezahlukeneyo zokuthintela ukukhulelwa ezifanelekileyo nakumadoda.

Ndingamcebisa ukuba ahambe aye ekliniki ukuze azofumana unyango olufanelekileyo, ngoba ukutshintsha indlela atya ngayo kuza kumncedisa kodwa akunagalelo kakhulu ngokobungozi esi sifo sinabo empilweni yakhe.

Umhle umbuzo kodwa andinguye andiyiyo indoda kodwa ke ndingathi kwabanye endibaziyo bayaya nakanye ngonyaka abanye abayi. Abanye bayiswa kuba bethe besokwabelana ngokwesondo baba ne-drop. Yeyona nto ibasayo kwezempilo.

Kulapho ungakwazi khona ukucinga. Kulapho ungakwazi khona ukwenza izinqumo ofuna ukuzenza.

Ndingamcebisa ukuba aqale acinge kwezi zinto zenzeka kweli lizwe siphila kuzo nokuthemba ukuba into ayithenga emntwini ingamsebenzela na more kube worse into aza kuyisela eyipilisi, kungenzeka ukuba ziziyobisi. Ndingamcela ukuba avakashele iiklinikhi abuze kalubanzi malunga nezi pilisi azifumene kwi-intanethi.

Ndingathi ulutsha ukuze lukwazi ukuncedisana nempilo yawo nento abajongene nayo kungamele ukuba bakwazi babe ngabantu abangazihlukanisiyo nabantu. Iqala apho, bakwazi ukuhlala nabantu. Ibe ngumntu, uba ngumntu ozihlalelayo nje ekhayeni. Kufuneka akhangele into ayithandayo, kufuneka ahlale enomsebenzi ukuze ingqondo yakhe izawusuka kwiziyobisi. Umzekelo, angakhangela, angajima rhoqo. Loo nto leyo izawumenza ukuba akwazi ukucinga, ukucinga nangento ayenzayo ukuba ayekele isiyobisi.